Ho hlokeha ha meriana dipetleleng le ditleliniking ke phepetso e kgolo haholo setjhabeng. Ka ha sena se ka baka bokudi bo boholo haholo le ho eketseha ha dipalopalo hwa bakudi. Mme le mefuta e meng ya bokudi, ditshwaetso tsa teng di ka nyolohela hodimo haholo ka lebaka lenana la phephetso ena. Le ho se fihlelle ho dipidisi le merihana dibakeng tse mahaeng. Bakudi ba phelang dibakeng tsa mahaeng ba thola bothata haholo tabeng ya ho fumana meriana ya bona ka nako, ka ha ba le hole haholo le ditshebeletso.

Mananeo a bophelo bo botle a etsa phethoho e kgolo maphelong a rona. Ka ha a re kgothaletsa ebile a re ruta hore re itlhokomele jwang? Le ho boloka bophelo ba rona bo ntse bo le botle.

Ba tshohanyetso ha ba araba founu, kapa ba araba ona mohala hang-hang. Ke ba hlalosetsa se etsahalang le lebaka le etsang hore ke ba letsetse. Mme ke ba fa le sebaka ka botlalo seo ke ba letsetsang ke le ho sona. Ke ba hlalosetse le maemo a se etsahalang sebakeng seo.

Motswalle kannete, ke utlwa ke le motlotlo haholo ka mmuso wa rona. Wa tseba tshebedisano mmoho le mmuso ho tswa ho rona setjhaba ke nthwe bohlokwa haholo. Ke ile ka letsa, ke letsetsa bana ba emergency services. Bana ba ditshebeletso tsa tshohanyetso ka lebaka la kotsi yane hlahile ka mane ka mmileng. A tseba le ha ba diehile ho mohala wa ka, itse hang feela ha ba o tshwara. Ba fihla ka mora nako , mme ba thusa batho bohle baneng ba amehile . Ke thabile haholo ho bona motho emong le emong a phetse, ba mo thusa.

Ausi wa ka ehlile ke tla mo kgalemela ka hore e be o rekile moriana o itshasang sefahlehong o seng molaong. Hobane bothata ba meriana e, e senya letlalo. Mme ha e se e sentse letlalo la hao, ha hona moo o ka yang wa lo kenya tletlebo teng hobane o tla e kenya kae tletlebo oe kenya ho mang? Hobane le batho bano ba rekisang meriana eno, o tla fumana hore ha ba sa ha hona moo o ka ba fumanang teng. Kannete ke ho itlhokomela ho hoholo hore o reke meriana e molaong, mme e tsejwang, e ngodisitsweng naheng ena ya rona.

Nna seo nka ka se etsang hore batsofe ba fumane ditshebeletso, kapo yona tlhokomelo letsatsi le letsatsi. Nka etsa bonnete ba hore batho ba hiriwang mosebetsing oo ba fihla ka nako, mme ba etsa mosebetsi wa bona ka tsela e lokolohileng, e otlolohileng. Ha hona bohlokwa ba hore e be batho ba hiruwe ho etsa mosebetsi o itseng feela ba sa o phethise ka tsela le .

Ho sebetsa le batsofe bana ho hloka mamello e kgolo. Ka ha e se e le batho ba seng ba le baholo bo e leng hore masapo a bona ha a sa dumela jwalo ka a batho ba batjha. Sena se hloka feela motho ya nang le mamello.

Ke kopa ho fumantshwa tlhahiso leseding ka dithibela pelehi tse fapaneng. Mme ke hlalosetswe ka botlalo hore na sethibela pelehi seo e leng hore se tla ba molemo bakeng sa bophelo ba ka ke se feng? Seo e leng hore se tla etsa le nna ke dule ke ikutlwa ke sireletsehile ka nako tsohle.

Meriana ya setso nna ke e sebedisa ka mabaka a mangata. Meriana ya setso lebaka le leholoholo le etsang ke e sebedise, ke hobane ha e turi haholo, ha e hloke tjhelete e ngata hore ke thusehe hore ke fole. Ebile hangata ka ha ke tseba ditlamatlama tse itseng, mme tse ding ke itjalletse tsona haka jareteng? kapo tikolohong ya rona moo re dulang teng. Ke ye ke tsamaye ke lo itjhekela yona meriana, kapo ke kge meriana ditlamatlameng. E be ke itshebedisetsa meriana eno ya setso mahala ntle le ho patala letho.

Ke bothata hore e be banna ba bangata ba ameha ka tsela ya yona kgatello ya maikutlo, feela e be ha ba kgone ho bua ka sena. Kannete banna ba hloka ho fuwa thuto e felletseng le hore ba etswe hore ba utlwisise hore le bona ke batho jwalo ka mang le mang. Mme ba lokela hore ba buisane le batho ka maikutlo a bona, ebile ba bontshwe hore ha se ho bontsha bofokodi ba bona ha ba bua seo banang le bothata ka sona.

Mananeo ana a thusa haholo, mme re finyella le ho batho moo ba phelang teng. Ha se hakalo-kalo moo batho ba tshwanelang hore ba e tlise ho rona re tlo ba thusa. Le rona re a fihla dibakeng moo ba phelang teng.

Ka nnete ha re le batswadi, re na le bana tje. Re tshwanetse hore sohle seo bana ba rona ba se etsang le seo se etsahalang maphelong a rona, e be rona batho ba pele ba hore re tsebiswe ka tsona. Hobane re bahlokomedi ba bana, mme molao wa re tlama le rona re le batswadi hore re hlokomele ditokelo tsa bana ba rona.